Motswalle ha hona papadi e monate jwalo ka papadi ya bolo. Papadi ya bolo ke e ratela le hore ke neletsano. Dibapadi di neletsana ka bolo. Di a hweletsana. Di a utlwana, o di shebe hantle ha di hlola di thaba haholo, mme seo se bontsha kutlwano le ho utlwana haholo, o shebe hantle le ha ba neletsana ka ho sebedisa hlooho. O tla bona hantle hore papadi ya bolo, ke papadi e monate haholo. Ho batla le wena o ko tlo o tlo sheba seo ke se bonang, ke ke tlo thaba le wena moqebelong o tlang.

Ba re ditaba ba ka qolla dintho tse ntle ka hara tse mpe ka ho sheba ditaba tseo ba batlang ho di maneha hore na, di tla ba hantle ditsebeng tsa batho na pele ba di maneha. Hape ha ba ne ba ka beha ditaba tse ntle, di ne di tlo ba nyollela manane a batho ba shebellang ditaba tsa bona kapa hona ho di boha. Boraditaba ba tlametse ho sekela taba ena ya dintho tse mpe tsa batho ba tummeng haholo, hobane seo se diya le batho ba tummeng seriti. Ha ho dula ho hlahella dimpe tsa bona, empa ba ntse ba na le dintle boraditaba ba ka sheba dintle tsa bona, ba kgaohana le dimpe tsa bona ha feela di sa ame batho dimpe tsa bona haba tlameha ho di beha. Ba tlametse ho beha ditaba tse bohlokwa feela.

Ntho e etsang ho be le sitiseho ka le, ka Wi-Fi ke hore ho ka ba le sikinale e fokolang hape le maemo a lehodimo ha a se matle, e ya lahleha hape sikinale hape se etsang hore ho be na le tshitiseho ke tshitiso ya disebediswa tse ding, le ditaba tsa router. Kapa mathata a amanang le sesebediswa jwalo ka di-driver.

E di teng ditaba tse nfosang, hobane ha ke utlwisise ha dihlooho di balwa ho kenyelletswa mafatshe a mang, empa ho balwa ditaba seyalemoyeng sa selehae kapa yona thelevesheneng ya selehae, hore ke hobaneng ha ho tlameha hore ho bue ka tsa ditaba tsa naha tse ding, e le hore re na le mathata a teng ka hara naha ya rona. Empa ba ditaba ha ba wa sekehele tsebe, kapa hona ho wa hlahisa hore batho ba kgone ho ithuta kapa ba hlokomele diphoso.

Ha ke nahane e le mo nahane o motle hore a re, re seke ra sebedisa di-Wi-Fi tsa rona, re sebedise ya hae hobane ha re itshetlehile kaofela Wi-Fi-eng ya hae. E ka nna ya re batla re bakela mathata a sikinale, e be tsamaya e ntse e re kgaola hobane re tla be re etsa mabaka a batlang a fapafapane ka yona. Ba bang ba tla be ba etsa mesebetsi ya sekolo, ba bang ba etsa mabaka a bona a ka thoko, mme sena se ka baka tshitiso le hore Wi-Fi ya hae e batle e fela ka kapele. Empa ha e mong le e mong a sebedisa Wi-Fi ya hae. Ho batla hole bonolo haholo hobane motho o tla kgona ho itekanyetsa.